Nginganikeza izikhuthazo zempilo , ngiphinde ngiphinde ngizame ukwenza izaphulelo zephrimiyamu kanye nemiklomelo.

Izinkampani zosizo lwezempilo zidlala enkulu indima njengokuhlinzekeleni, ngezinsizakalo zokunakekela kwezempilo kubantu ngabanye nasemndenini.

Uma ngikhansela umshwalense wami, ingabe zikhona yini izinhlawulo noma izimali okudingeka ngizikhokhele. Ngiyaqonda ukuthi kunesikhathi sokulinda ukuze umshwalense womngcwabo uqale ukusebenza.

Uma ngizohluleka ukukhokha, kungcono ngingaqali nokuqala ukuthola leli khadi lesikweletu.

Kufanele abanikazi bezinqubomgomo kufanele babuyekeze ngokucophelela imigomo yenqubomgomo. Babuze mayelana nokuyekwa kwesikhathi sokulinda, futhi bacabangele ezinye izinqubomgomo zokuqinisekisa ukuthi banokusebenzisa, banokusebenza abakudingayo.

Izinzuzo zihlanganisa amaphrimiyamu aphansi, abashayeli abaphile, kanye nokunciphisa ingcindezi ngosizo lomgwaqo. Inqubomgomo yethu yomshwalense wemoto izobandakanya umshwalense osuselwa ekusentshenzisweni ukunikeza amaphrimiyamu omuntu isiqu, ngokusekelwa emikhubeni yokushayela.

Yebo, ngangisebenza kodwa ngase ngiya-resign-a ngangakwazi ukuthola inzuzo ye-UIF.

Ukukhokhela izikweletu ngokushesha, kanye nokuthenga ugesi, noku-send-a imali.

Ngingamulandelela ngendlela ehlelekile iy'nkundla zokuxhumana ngimfonele, ngimbheke ukuba isimo sakhe sihamba kanjani. Ngiqinisekise ukuthi uthola ukwesekwa okwanele ngesikhathi abhekene, ngesikhathi kulesi sikhathi abhekene naso esinzima. Ngikwazi ukumseka, ngikwazi nokumphendula imibuzo azobe esuke enayo. Ngimuchazele kabanzi ngokulinda kwesikhathi ukuze ezohlala enolwazi olugcwele.

Okubaluleke kakhulu ukuba nebhange elinezinkokhelo eziphansi. Lelo bhange ilona elingamsiza kakhulu umngani wami. Kuphinde kube yibhande elingeke eliseduze naye elizokwazi, azokwazi ukuba alisebenzise noma asebenzise i-inthanethi ukuze ezokwazi ukuthola asuke ekudinga ngaleso sikhathi.